Musi utshi fhedza u kaṋa u haḓa maṱangwa awela fhasi tsimu ya sala yo nakelela, mvula itshi na iḓo siṋisa aḽa maṱanga wa dovha futhi wa lima vhatshi khou bvisa na tshiṱadzhela kana damba, vha shela na mupfhudze wa kholomo kana wa khuhu vhono fhedza u gobela arali vhatshi khou shumisa manyoro a tshikhuwa vha a tshikhuwa vha tou kala musi vhatshi shela uri mavu asi tshinyale.

Musi vha tshi kaṋa mitshelo vha tea u thoma vha sedza uri mitshelo yavho ndi yavhuḓi na, mitshelo ine asi yavhuḓi vhai vhetshela thungo nahone vha tea u sedza uri ahuna mbungu na, vhono fhedza u kaṋa mitshelo vha dzhia maṱanga vha fhisa tsimu ya sala i khagala. Mvula itshi na vhaḓo lima vha tshi khou bvisa damba vhatshi fhedza vha shela na manyoro uri vha tshi ṱavha miṅwe mitshelo i aluwe zwavhuḓi, vha ita vha tshi shela na mishonga uri mitshelo i songo vha na mbungu.

Rooibos ina vhundeme kha ḽa Afurika Tshipembe, ngauri mabulasini a rooibos vha thola vhathu vhono swikisa zwigidi zwiṱanu uri vha shume haningei tieni, zwine zwi fhungudza vhusiwana fhano kha ḽa Afurika Tshipembe, musi rooibos itshi fhiriselwa kha mashango ḓavha, shango ḽa Afurika Tshipembe ḽia kona u wana mbuyelo ya masheleni. Rooibos i ṱoḓea nga maanḓa kha mashango ḓavha, ngauri ina fushi kha muvhili ilwa na malwadze a mbilu, a thumbuni, a lukanda, a marambo na maṅwevho.

Mbeu ya sunflower ndi yone ine ya ita mapfhura ane ra a shumisa kha zwithu zwinzhi zwo nonga zwiḽiwa, mbeu ya sunflower i ḓivhelwa uvha na uvha tshiḽiwa tsha tshiṋoṋi ifha.

Ndi ḓo thoma ngau vhudza muṋe wa bulasi zwe nda vhona nau pfha nga vhashumi vha bulasini, ndi ḓo muvhudza uri zwine a khou ita zwo khakhea mitshelo yavhuḓi i ngasi ṱangane na mitshelo isi yavhuḓi ngauri musi zwono ṱangana mitshelo yavhuḓi na mitshelo isi yavhuḓi zwia tshinyala kana u siṋa. Vha fhedza ngau vhea phoso vhashumi na ene muṋe wa bulasi angasi wane mbuyelo bulasi ḽawe ḽi ḓowa, ngauri vhathu vha ngasi renge mitshelo yo siṋaho utea u ṱhogomela mitshelo yawe.

Muṱavhi anga ṱavha ṋawa ngauri dzo luga kha mutakalo wa mavu, vhanga ṱavha mitshelo ine i tenda kha mavu maṅwe na maṅwe vhanga shela manyoro kha mavu avho uri mavu a kone uvha avhuḓi ha musi vha tshi ṱavha.

Grains kana.

Ndi nga lima zwikoli, zwikoli ndi zwiḽiwa zwine.

Nṋe ndi takalela maswiri, muomva, maapuḽa, dzi nḓuhu, mirambo na mapapawe.

Ndi nga wana thanga ya muapuḽa nda i ṱavha u thoma fhasi, ngauri arali nda to wana davhi ḽa muri ḽi ngasi to hula zwavhuḓi ende ḽi ngasi melise, zwino thanga ya muapuḽa yoluga.

Ee ngauri ndimo ya maswiri ifha vhathu mushumo nga maanḓa vhathu vha mahayani, ndimo ya maswiri i kona ufha vhalimi masheleni vha a kona u ṱhogomela miṱa yavho, maswiri aya nyangea kha shango ḽiṅwe na ḽiṅwe musi atshi isiwa mashangoni ḓavha ikonomi ya shango ḽino iya engedzea maswiri ana pfhushi kha muvhili wa muthu.

Ee iya vha vhuyedza ngauri vhaṅwe vha vhalimi vhaṱuku vha a dzhia nḓirivhe dzavho vha ya vha rengisa ḓoroboni kana vha rengisa hune ha wanala hone vhathu vhanzhi, vha tshi rengisa vha ya wana tshelede.

Muroho wa muxe ndi muroho une u ṱoḓa u ṱhogomelwa nga mannḓa, zwino musi muthu a khou nyaga u ṱavha muroho wa muxe uto thoma a sedza mavu ane a khou nyaga u ṱavhela khawo muroho wa muxe uri wo lugela na uri u ṱavhe muroho wa muxe, ngauri au sokou aluwela huṅwe na huṅwe nahone muroho wa muxe u nyanga maḓi manzhi. Zwino muthu arali a khou nyaga u ṱavha muroho wa muxe uto thoma agwa zwidindidindi uri musi atshi sheledza maḓi a kone u dzhena kha muroho wa muxe, muxe wa sa wana maḓi au ḓifhi utea uvha utshi kho ṱhogomeliwa na manyoro utea u sheliwa na manyoro.

Khavhishi i ṱavhiwa tshilimo arali ya ṱavhiwa hu tshi khou rothola, i ngasi aluwe zwavhuḓi nahone i ngasi ḓifhe ende i nga sivhe na maḓi iḓo oma. So i ṱavhiwa tshilimo uri i kone u aluwa zwavhuḓi nahone i kone uvha na pfhushi.

Nṋe khavhishi nda i bika ndo i ṱanganisa na maṱamaṱisi na nyala na mapfhura nda i bika nda iḽa, tshiṅwe tshifhinga nda i ṱanganisa na kherotsi na mayonasi ndo ita kha saḽadi.

Arali ndovha ndi kho henetsho tshiimo nda ḓoya ḓoroboni kana fhethu hune havha na vhathu vhanzhi nda rengisa khavhishi ahuna muthu a saḽi khavhishi muthu muṅwe na muṅwe u yaḽa khavhishi, kana nda ya fhethu hune nda ḓivha uri huna dzinguluvhe nguluvhe dzi aḽa khavhishi nda rengisela vhathu vhane vha na dzinguluvhe, zwi ngasi itee vhaḓo renga nda wana tshelede ndi ngasi laṱe khavhishi.

Ḽethasi yoluga kha mutakalo wa muthu, ngauri ina vithamini dzoṱhe iya khwaṱhisa marambo, iya engedza malofha muvhilini, iya engedza na maḓi muvhilini, zwino arali muthu a nyanga mutakalo kha muvhili wawe a ḽese ḽethasi.

Mushonga une nda u ḓivha une wa fhedza zwivhungu ngei bulasini kana tsimuni, ndi blue death blue death iya kona u fhungudza zwivhungu kha mitshelo kana kha miroho yeyi ine yavha tsimuni iya kona nga maanḓa.

Muroho une u vhuṱongwa kha ndimo.

Ee vhathu vha vhupo vhune nṋe nda bva khaho vha a dzhiela nzhele u ṱavha zwiḽiwa zwavho vhone vhaṋe vha ḽa, sa miroho yeyi vhaya i ṱavha vha dovha futhi vha rengisa. Zwino khavho hezwi zwithu zwina mbuyelo zwino vhaya zwi dzhiela nzhele nga mannḓa maanḓa havho vhathu vhane vha vha na maḓi, vha a ṱavha miroho yavho vha tshi fhedza vha yaḓi ḽela vhone vhaṋe kana vha rengisa zwi tobva khavho.

Nga kuhumbulele kwanga ndi khou vhona u ngari ndi ngauri dzi green beans dzi tenda vhuria adzi tendi tshilimo, ngori tshilimo khamusi dzia oma vhuria ndi hone dzine dzia mela zwavhuḓi, ndi kwone kuhumbulele kwanga koko.

Afha hune nda dzula hone ḓuvha ḽia ita ḽitshi fhisesa, zwino huna miṅwe miroho ine ai nyagi ḓuvha zwino miroho ine ai nyangi ḓuvha iya fa, ende miroho vhaṅwe vha tshi ṱavha miroho yavho avha sheledzi vha hangwa u sheledza zwino miroho ya hone iya fa.

Ri bika mafhuri ra ḽa na raisi ro shela na swigiri, tshiṅwe tshifhinga ri bika phuri ro ṱanganisa na muroho wa thanga wa dovha futhi wa koḓelwa, ra ita phuri musi ritshi khou bika thophi.

Sipinatshi tshi nyanga mavu ane a ṱavhanya a nwa maḓi, ende utshi ṱavha utea u ṱavha murunzini.

Waini ai tou limiwa wine utou ṱavha dzi nḓirivhe, nga maanḓa maanḓa fhethu hune a dzuli a dzulesi ḓuvha.

Vhulimi vhuna ndeme nga maanḓa maanḓa kha vhana, musi vhana vhatshi khou aluwa vha na nḓivho ya zwa vhulimi zwi ḓovha thusa nga maanḓa vha tshiya yunivesithi kana vhono fhedza zwikolo, zwi ḓovha thusa kana arali vhatshi ḓo hula vha balelwa u wana mishumo vha ḓoya kha zwa vhulimi vha lima zwezwo zwine vha khou lima zwone vha wana mbuyelo kha zwa masheleni, nga maanḓa maanḓa arali vhatshi khou dzhena kha kha bindu vhaḓo bindudza nga zwa vhulimi zwia thusa nga maanḓa.

Huna red waini, na white waini, rose waini, desert waini, sparkling waini na fothi five waini.

Ee waini ina maanḓa au mannḓafhadza ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe, ngauri shango ḽoṱhe ahuna vhathu vhane avha funi waini dzi resiṱurenteni hu nyangea waini nadzi hodelani hu nyangea waini na mashango davha hu nyangea waini, musi vhathu vha mashango davha vhatshi renga waini fhano Afurika Tshipembe shango ḽa Afrika Tshipembe ḽia wana mbuyelo kha zwa masheleni.

Arali ndi kha iyo nyimelo ndi tshi khou amba na mushumi wa hanefho vhengeleni, ndi nga humbela u amba na muthu o faraho ḽeḽo vhengele hezwi atshi to swika ndi ḓo muṱalutshedza kha nyimele ine nṋe ndavha khayo, arali naye a hana ndi ḓo muṱalutshedza uri uḓo xelelwa nga khasiṱama nahone bindu ḽawe ḽi ḓowa. Ngauri angasi rengisele vhathu zwithu zwo vuliwaho a dovha futhi a hana na masheleni.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu aḓi wane ana ḽaisentse arali ana bulasi ḽau ita waini, ngauri waini ndi halwa ende waini azwi rengiseliwe vhana waini ndi bindu ḽihulwane nga mannḓa ḽine ḽina mbuyelo nga maanḓa maanḓa kha zwa masheleni, zwino muthu utea uvha na ḽaisentse nahone bindu liṅwe na liṅwe ḽine muthu avha naḽo ḽi tea uvha ḽina ḽaisentse ḽo redzhisiṱariwa. Uri arali zwiṅwe zwithu zwa itea kana avha kha khaedu ngede, a kone u bvisa ḽaisentsi yawe uri nahone ene u na pfhanelo ya uvha na zwenezwo zwithu zwine avha nazwo, kana u na pfhanelo ya uvha na bulasi bulasi ḽa waini na.

Hafha hune nda dzula hone ndi a kona u alusa phonḓa, nahone phonḓa dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo musi hu na ḓuvha hu tshi vho fhisa ngauri a dzi tendi vhuria, vhuria dzi nga si aluwe zwavhuḓi.

Nḓuhu dzi tea u ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo nahone nḓuhu dzi tea u ṱavhiwa kha mavu o nyoreyaho ngauri arali dzi khou ṱavhiwa kha mavu a songo nyoreyaho dzi nga si aluwe zwavhuḓi, dzi nga si ḓifhe nahone dzi ḓo siṋela mavuni. Nḓuhu dzi tea u ṱhogomeliwa uri hu si vhe na mbungu ngauri dzi fhasi ha mavu dzi a ḽiwa nga mbungu zwino dzi tea u ṱhogomeliwa.

Nṋe ndi takalela u ṱavha mirambo, beṱiruṱi, khavhishi na spinatshi.

Ndo no vhuya nda lingedza u ṱavha sipinatshi fhedzi tshi si ite, a tshi ngo ita ngauri mavu e nda vha ndi khou ṱavha khao o vha a songo nyorea. Ndo vha ndi sa zwi ḓivhi zwa uri sipinatshi tshi nyanga mavu o nyoreaho, zwino a tshi ngo aluwa zwavhuḓi, tsho kongonyala nahone tsha swifhala ngauri mavu o vha a songo nyorea nahone ho vha hu si ḓuvhani, tsha ḽiwa na nga mbungu futhi.

Hai ndi vhona hu si na mutakalo wavhuḓi ngauri riṋe vhathu a r fani na thumbu dzashu a dzi fani, vhaṅwe vha na malwadze o no nga dzi alcer, dzi swigiri dzedzi, zwino a vho ngo tea u ḽa zwiḽiwa zwo dalaho gurowu, zwino zwi a vhaisa kha vhathu vho raloho nahone vhurotho ho ḓalaho gurowu vhu na, vhu a zwiimbela thumbuni.

Mukapu une nda funesa u u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa makhaha, hoyo mukapu wo itiwa nga makhaha, ndi pfha ndi tshi u ḽa nda pfha ndo takala nga maanḓa.

Ee, ndo no ḽa mukapu na vhuswa ho bikiwaho nga makhaha, vhu a ḓifha nahone vhu fara zwavhuḓi muthu dangani nga mannḓa maanḓa u na u na malwadze o no nga dzi alcer, a ya fara zwavhuḓi muthu dangani.

Ndi ḓivha uri makhaha a ya ita uri muthu a faree zwavhuḓi dangani, a dovha futhi a ita na manzhanzha ane a itiwa kha halwa ha tshirema.

Hai, tha thu ḓiwana ndi khou ṱavha gurowu tsimuni yanga mara zwine nda ḓivha ndi hezwi, musi muthu a tshi ṱavha gurowu, i ṱavhiwa tshilimo hu na ḓuvha, i ṱavhiwa kha mavu o nyoreaho nahone i nyangesa maḓi.

Ee, ndo no vhuya nda ḽa dzi WeetBix, WeetBiks dzi sheliwa na mafhi, wa shela na muṋo nya, wa shela na swigiri nyana. Vhaṅwe a vha sheli swigiri, vha ḽa dzi na mafhi fhedzi, fhedzi nṋe ndi dzi funa ndo shela na mafhi na swigiri.

Jungle Oats i tshi bikiwa, i bikiwa i na, yo sheliwa na mafhi kana swigiri, Jungle Oats i fha muthu maanḓa, Jungle Oats i itiwa nga wheat, wheat dzine dza ṱavhiwa mabulasini.

Kiwi ndi mutshelo une u na swigiri nga maanḓa nahone u a ḓifha, Kiwi ndi mutshelo une u lwa na malwadze a mbilu na malwadze a maṱo arali u tshi ḽesa kiwi nga maanḓa, arali u na thaidzo ya maṱo, thaidzo ya maṱo i a fhungudzea. Kiwi i a itiwa na kha dzi saladi na kha zwiḽiwa na kha dzi dzhusi.

Ndi shumisa maapula kha u ita saḽadi, ndo ṱanganisa na miṅwe mitshelo kana nda ita maapuḽa sa dzhusi.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

Afha kha, kha vhupo vhune nṋe nda dzula khaho, mbudzi dzi fuwelwa u rengisa, vhathu vha ita mabindu ngadzo. U fuwa a si zwa muṅwe na muṅwe nahone u fuwa zwi nyaga muthu ane a kona u ṱhogomela zwifuwo.

Zwiṅwe zwiḽiwa kana zwiṅwe zwiṱavhiwa a zwi nyangi musi mvula i tshi nesa kana hu tshi fhisesa, zwiḽiwa zwine a zwi nyangi hu tshi fhisesa, hu tshi fhisesa zwi a tshinyala, zwa dovha zwa fhungudza zwiḽiwa kha ḽifhasi ḽothe. Musi mvula dzi tshi na, zwiḽiwa na zwone zwi a fhungudzea ngauri zwiḽiwa zwi a kumbiwa kana zwimelwa zwi a kumbiwa nga dzi mvula.

Zwi zwiḽiwa zwiḽiwa zwi a tshinyala nahone zwi nga si tsha swika fhethu hune zwa khou tea u swika zwone kha vhathu.

Hu na mishonga ine vhalimi vha nga i renga uri vha shele kha zwilimi zwavho uri zwi konḓelele tshanduko iṅwe na iṅwe ya kiḽima na musi mvula ya nesa kana musi ha fhisesa zwi a konḓelela.

Hu na vhathu vho no shuma u vhona nga ha zwa tshanduko ya kiḽima, zwino hevho vhathu vha nga kona u vhudza vhalimi nga tshanduko ya kilima uri vha dzule vho ḓilugisela.

Mitengo ya zwiḽiwa zwoṱhe zwi a gonya zwa ita uri vhathu.

Tshitshavha tshanga tsha u ḽa zwiḽiwa zwo teaho nga tshifhinga tsho teaho ngauri zwi ḓo vha zwi khakhisea nga kilima.

Hu na malwadze manzhi a u ḓa nga u, nga u sa wana pfhushi muvhilini, a no nga khwashi khwashiko, i ḓa musi muthu a sa wani pfhushi ya vithamini c muvhilini zwine zwi kwama tshitshavha nga nḓila i si yavhuḓi.

Malwadze a tshimbilelanaho na zwiḽiwa o no nga khwasho a ya ḓala vhathuni nga maanḓa maanḓa kha vhathu vhane vha vha mahayani.

Vhathu vha khou tea u guda nga ha vhulimi nga maanḓa maanḓa vhathu vha mahayani ngauri ndi vhone vhane vha na percent nnzhisa ya u fariwa nga malwadze a no yelana na fushi ya muvhilini, vha tea u gudiswa nga ha vhulimi uri vha kone u wana zwiḽiwa tsimuni yavho.

Zwiṋoni a zwi fani zwi bva kha uri ndi zwiṋoni zwifhio zwiṅwe zwiṋoni mithenga yao i ya rengiswa. Iṅwe ya laṱiwa kana ya fhisiwa fhedzi arali mithenga ya zwiṋoni tsho no tonga tsha eagle kana zwiṅwevho ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Nga maanḓa maanḓa kha mishonga.

Khuhu ndi tshiṅwe tshipuka tsha mahayani tsho leluwaho nga maanḓa na musi u tshi tshi ṱhukhula. A zwi vhuyi zwa dzhia na minete miṱanu, zwi nyaga minete miṱuku. U to u ṱhukhula ṱhoho wa vhilisa maḓi ofhisa wa ṱhuvha zwi sumbedzisa hani uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi. Zwi sumbedzisa nga uri mathenga a vha a si tsheho na uri khuhu i vha yo fhungudzea malofha musi yo ṱhukhuwa ṱhoho.

Musi yo lwo no bvisiwa lukanda lu tea u vheiwa firidzhini, uri lu si siṋe lu tea u vheiwa firidzhini lwa freezor lwa oma.

Zwi to bva kha uri ndi tshifuwo tshifhio, lukanda lwa kholomo musi lo no bvisiwa lwa shumisiwa kha nga maanḓa maanḓa nga lushaka lwa mazulu. Vha ita ngao mikumba vha ita ngawo zwiambaro zwa sialala zwa u ambara kana vha ita miṅwadzi kana vha ita zwienda. Na zwifuwo zwa ḓakani zwi itiwa nga u ralo kha lushaka lwa tshirema.

Musi ri khou ita maḓi a u fhisa ri tshi khou nyanga u ṱhuvha khuhu ri thoma ra a vhilisa a fhisa lwo teaho. Hezwi o no fhisa ra shela baketeni ra dzhia khuhu kana tshifuwo tshiḽani ra shela tshifuwo ra vhea maḓi tshifuwo tshiḽani maḓini. Ra bvisa maḓi tshifuwo a tsho ngo tea u dzulesa maḓini ofhisa uri a ra tsha dzulesa maḓini ofhisa tshi a bikea. Tshi si tsha ita zwavhuḓi na u ḽea a tshi nga ḽei zwavhuḓi zwino u tea u dzhia hetshiḽa tshifuwo wa tshi dzhenisa maḓini nyana o fhisa. Wa tshi dzhenisa futhi wa dovha futhi wa tshi bvisa wa kona u ṱhuvha.

Kha mabulasi ho no itiwa mafhi mafhi a na mitshini au a o phurosesiwa uri a si tshinyale musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisesa. Kana a si ṱavhanye u tshinyala musi o dzula tshifhinga tshilapfu nyana. Mafhi a teo vheiwa fhethu ho valeyaho nahone ha ngo teo vheiwa ḓuvhani nga maanḓa.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa tshipuka a tshi ngo tea u fariwa nga nḓila iṅwe na iṅwe. Tsho tea u fariwa zwavhuḓi nahone tsho tea u ṱhavhiwa zwavhuḓi. Uri musi u tshi tshiḽa tshi kone u ḓifha arali wa so ko u tshi rwa u khou tshi rwa malofha a ḓo ima fhethu nthihi. Musi u tshi bika ya vha ntswu i si tsha ḓifha.

Ee i hone miraḓo nga maanḓa maanḓa vhathu vha dzi ṅanga nga maanḓa maanḓa henevho vhathu vhane vha shuma nga mishonga. Vha ya i nyaga mikumba badi vha ya i ṱanzwa vha vhea zwavhuḓi vha i omisa vha i shumisa. Sa sa ṱhoho kana vha i shumisa kha mishonga i ne vha khou ita yone. Kana vha i shumisa kha u khavhisa kana kha u ita zwienda kana kha u ita zwiambaro zwavho.

Ee zwi hone nga maanḓa maanḓa musanda musi musanda hu na vhuṱambo hu nyangea kholomo. Kholomo heiḽani i ḓo viiwa i tshi fhedza u viiwa ha dzhiiwa lukanda lwayo lwa omisiwa vha ḓo i shumisa khou luvha vhadzimu.

Zwi hone zwifhinga zwa mvelele zwine ha vha na vhuṱambo ha u ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi. Zwi itea nga maanḓa maanḓa musanda arali vha tshi khou luvha vhadzimu vhavho vha ita ngauralo vha ṱhavha zwiṋoni zwinzhi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi. Ndi nga nḓila i ne vha vha kho luvha midzimu yavho na ufha dzi ndivhuwo kha vhadzimu vhavho.

I hone miṱa i ne nda dzula kha yo hune vha dzhia lufhanga wa ṱhukhula ṱhoho ya khuhu ya sala i khou papama ya phopha malofha oṱhe. Musi vha tshi vhona zwori yo no fa vha kona u i dzhenisa ndishini vha ya vha i ṱhuvha. Nṋe ndi vhona nḓila yo fanelaho yo ṱhuvha khuhu hu u renga mitshini ya hone. Hu tovhori mitshini ya hone i ya ḓura mara nṋe ndi vhona hu nḓila ya khwine ya u ṱhuvha khuhu. Ngauri musi ri vhathu a ri na zwanḓa zwo u fana nahone a si vhathu vhanzhi vhanzhi vhane vha kona u ṱhuvha khuhu. Vhaṅwe a vha ḓivhei kuṱhavhele kwa khuhu vha ya I vheya maḓini ofhisa tshifhinga tshilapfu ya tshinyala u tshi bika i si tsha ḓifha kana ya itisa zwiṅwevho.

Vha hone vhathu vhanzhi vhane vha tshila nga u rengisa mukumba wa zwifuwo. Ndi vhathu vhane vha khou ḓi nyagela masheleni avho na u ḓi shumela ngauri mishumo ahuna. Ndi ngauri dzi ṅanga nnzhi na vho maine vhanzhi vha nyaga mikumba nahone vha tshila nga mikumba. A hu na nga nga i sa nyagi mikumba ṅanga iṅwe na iṅwe nyaga mikumba. Na henevho vhathu vha vha vho ramabindu vho no ita zwiambaro zwa sialala zwa vhanna vho nyangea mikumba.

Musi u tshi bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu u tea vhu khou bvisa mbudzi kana nngu yo no fa. Nahone u tea u dzhia lufhanga musi u tshi bvisa nahone u tea u ita nga vhuronwane. Ngauri i ya ṱhukhu tshi a ṱhukhuwa tshi si tsha ita zwavhuḓi.

Kha vho ramabulasi vhaṱuku vha to hira vha thusi uri vha vha thuse kha u hama mafhi. Ngauri vha vho ramabulasi maṱuku nahone a vha na mitshini ya hone.

Ee nṋe ndo no ṱhukhulesa khuhu nzhi nga maanḓa ndi khou dzi ṱhukhula ṱhoho. Zwo leluwa nga maanḓa a zwi fani na zwiṅwe zwipuka u ṱhukhula khuhu zwo leluwa nga maanḓa a zwi vhuyi zwa konḓa a zwi vhuyi zwa dzhena mindende minzhi minzhi. Nṋe a thi ngo vhuya nda vuwa ndo ofha u ṱhuvha khuhu nahone ndo vha ndi tshi zwi vhona zwi zwithu zwo leluwaho u fhira zwithu zwoṱhe.

Nṋe ndo no vhuya nda nda vhona nahone ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo. Musi hu tshi khou vhulaiwa mbudzi hu tshi khou vhulaiwa kholomo hu tshi khou vhulaiwa na nngu ndo vha ndi hone ndi khou vhona uri zwi itiswa hani. Musi hu tshi khou vhulaya kholomo kholomo nyaga mannḓa manzhi nahone i nyaga vhathu vho vhalaho ngauri a i ngo leluwa. Na musi u tshi I khada uri u khou nyaga u i via na u i ṱhavha a i ngo leluwa na luthihi i nyaga mannḓa manzhi nahone i nyaga vhathu vha vhanzhi nyana. Mbudzi na yone i nyanga vhathu vha vhavhili kana vhararu ngauri i ya konḓa nyana na nngu i nyanga vhathu vhavhili kana vhararu. Ngauri i ya konḓa nyana mara a i fani na kholomo kholomo i nyanga vhathu vhanzhi nahone i nyaga maanḓa manzhi.

Musanda ndi musi hu na vhu ndi musi hu na mvelelo na sialala hu na vhuṱambo ha musanda. Musi vha tshi khou luvha vhadzimu vhavho vha nyaga mukumba wa zwipuka wa kholomo kana na malofha ayo. Na maṋanga i a shuma na vho maine musi hu tshi khou itiwa mushumo wo thwasa kana wa dzi ngoma hu nyangea kholomo. Kholomo ine ya khou tshila ya v wa hanefha nyangea malofha na mukumba wayo.

Nga murahu ha musi ṋama yo no ṱhavhiwa hu na mitshini ya hone ya u tshea heyo ṋama ya vha zwipiḓa zwipiḓa zwavhuḓi. Yaya firidzhini ya ya mashophoni yayo rengisiwa.